Xa ndinoba kuyo leyo meko ndingabuyisela ndingazibuyisela emva kulo kuloo mthengi kulo mthengisi ndimxelele ukuba hayi imini yawo wokuphelelwa idlulile zidlulelwe lixesha. Koko andikwazi ukuzisela andikwazi ukuzisebenzisa izinto eziphelelwe lixesha.

Apha ekuhlaleni abantu abasebenzisa intetho yokuthetha ngezandla baphatheke kakuhle kakhulu andinako ukuxoka baphatheke kakuhle baphathwa njengomntu wonke akunakucalucalulo.

Amadoda kungathethwa nawo akhuthazwe kuthethwe nawo gabalala ngonyango lwangokwasengqondweni basiwe or kube khona namadoda angoo-doctor or kweli candelo lonyango lwangasengqondweni. Ngoba ndiyacinga uba xa indoda ithetha nenye indoda kuye kube lula kunoba ithethiswe nomntu ongumama.

Owu yhini mongikazi, owo yhini ndiyakucela ndiyakucela le ntloko indiphethe ngenye indlela. Andiboni nokuba ndingakwazi ukuphuma kuwo loo umnyango. Ndiyakucela undinikeze into ezokuyithomalalisa, mongikazi.

Umalume wam ndicinga uba uyawufumana iingcebiso zokuba ahlise ekuseleni utywala, ahlise ekutyeni ukutya okunetyiwa eninzi egqithisileyo, ahlise ekutyeni ukutya okunamafutha atye aqinise ekudleni iziqhamo nemifuno.

Umzali makaqaphele umntwana wakhe ebekade edlamkile udlamko selwehlile nezinto ebezithanda kuqala zizinto angasazithandiyo angasenamdla, afike mhlawumbi azihlelele emnye azihlelele yedwa ezivalele egumbini lakhe. Bowubona ke mzali ikhona ingxaki.

Mntwanam, ndicela undixelele ngubani lo okumithisileyo. Kaloku ndenzela ukuba ndithi ndikwazi ndithi ndifika kubazali bakho ndibe ndiyazi uba kanye kanye ngubani owenze le nto kuwe. Ndizawuya kona kubazali bakho ndikucelele, ndithethe nabo ndikucelele uxolo kodwa nawe ndicela uqale undixelele ukuba ngubani owenze le nto kuwe.

Iinzame ezenziwayo kukuba babekwe phantsi kweliso ngoogqirha, banikwe amayeza azawuthi abancede.

Ewe, lifumaneka lula kumntu wonke onentsholongwane ngoba kuzo zonke iikliniki nezibhedlele zikarhulumente kumahala ukufumana amachiza nonyango lwentsholongwane.

Mama, lo matshini uzawusebenzisa ngale ndlela. Funeka uhlale kakuhle khululekileyo, ufake le khafu kwingalo yakho engenanto yokunxiba apha phezulu ube sowulayitya umatshini, ube sele urekhoda ufundo. Kuphephe ke ukuthetha ngexesha lomlinganiselo ukuqinisekisa iziphumo.

Owu! Ndingaziva kabuhlungu kakhulu ndingava kabuhlungu kakhulu ukuhlala eluvalelweni iinyanga ezilishumi elinesine. Hayi, ndingaziva kabuhlungu kakhulu ukuhlala ngaphandle kwabalingani bam, ukuhlala ngaphandle kwabantwana bam ngoba ndiseluvalelweni kodwa ndingayenza leyo nto ngoba kuzawube kunyanzelekile nokuba ndizawube ndicingele ukuba ndingabasuleli abasondelelene nam.

Ndingabacebisa ukuba bafundise uluntu ngokubanzi ngokhuseleko emililweni nakukhusele lombane, kwenziwe iindlela ezivulekileyo ukwenzela ukuthi xa kufikile leyo mini kaxakeka kudingeka uncedo zikwazi ukungena iinqwelo zokucima umlilo. Abantu ngendlela zokulwa umlilo nangokukhuseleka.

Isifo seswekile senza amanqanaba aphezulu okanye abe phantsi e-insuline, kuye kube xa unesifo seswekile kuye ube nengxaki zeeneva, ube neengxaki zeentso, ichaphazeleke amehlo ezo lusu nemilomo, kuye kube khona neengxaki zoba uve.

Kaloku dadewethu phaa kwelaa khaya labantu abadala umama uzawuncedakala ngokuba aba bantu basebenza khona bayifundele le nto yokugcina abantu abadala ngoba umama sekakhulile kunezinto ungasakwaziyo uzenzela kwaye nathi izinto esinganokwazi ukumnceda ngazo ngokwezentlalo. Ngoku kwelaa khaya bazamnakekela kakuhle bamphekele, bomhlambele ahlale ecocekile. Ndiyakucela ke dadewethu uvume umama uzawuncedakala kwikhaya labantu abadala.

Ubhuti wam ndingamnikeza iipilisi zeentlungu kodwa ndimgqugquzele ukuba makahlangane necandelo lezonyanga noba ngugqirha abonane yena mntu uzawube eyingcaphephe yokwazi ukuba kwenzeka ntoni empilweni yakhe, angahlali esela nje iipilisi ezi fanele ahlangane .